Afrika Borwa e na le maleme a leshome le metso e mmedi ha a felletse. Mme maleme a teng ha hona mo ho kgethollwang maleme teng. E etsa bonnete ba hore hohle jwang kapa jwang, maleme ao a leshome le metso e mmedi, ya hlahella mmapeng. Mme ho maleme ao nna ke tseba a mane, e leng Sesotho, Isizulu, Xitsonga le English. Ha ho mo ke ithutileng ona teng, ke ithutile hohle mona. Bakgotsing, ho ba lelapa, di le dipineng tseo re di mamelang ha re di kentse mona di cell-eng. O fumane hore ha se leleme la hao empa di-beat tsa teng, di monate.

Jwalo ka motho a ratang ditaba, nka se behe tjhelete ka thoko, kgwedi le kgwedi ho ba mabaka a mangata. Seo nka se etsang, ha ke qala ke ba le tjhelete, nka nka karete ya ka ka reka ditaba ka botlalo internet-eng, ke sebedisa karete ya ka. E le mokgwa wa ho patala, ho ba tjhelete ha e dule, neng neng ke behile tjhelete, ke e behetse tsona ditaba tsa internet-e, ho hlahe lebaka la itseng le potlakang le hlokang tjhelete. Ha se moo ke tlo nka tjhelete ya teng, ke e sebedisa. Ho betere ha o qala o ba le tjhelete, o ntsha karete, o patala ho internet-e, mme ditaba tsona ha se di le teng di ikenela fela.

Nna ditaba tsa sebakeng sa heso, ke di fumana ka pampiri e reelletsweng ka lebitso la sebaka sa rona. Mme e se e le nako e telele re sebedisa mokgwa ona, re late dilemo tse ka bang supa, selemong sena re sebedisa mokgwa ona. Mme ke mokgwa o bobebe haholo ho ba, ho na le batho ba sebetsang ho tsamaisa tsona dipampiri tseo, ho di tlisa ho rona sebakeng sa rona. Ntlo le ntlo, ho kenywa pampiri, ha ke bone morwalo wa ho fetola mokgwa ona o ka ba teng hoba di ya pampiri di itlela.

Ke kgutlela company-ing eo ke ngodisitseng ho yona. Mme ke ba hlalosetse hore motho eno e ne ke, mo arolela data, ha ke sa mo hloka palong eo ea batho ba sebedisang data ya ka. Company e ka kgona ho nthusa hore a phumulehe.

Ya pele ke ho hlalosa tsela e ke sebetsang ka teng. Ke hlalosetse batho hore nna motho a se na tjhelete ka letsoho, ha e le ka hara karata, ke tsamaya le motjhini wa hore ha ke qeta ho sebetsa, motho a mpatale tjhelete ya ka. Ha eba motho ha utlwisisi, ra kgaohana a nke batho ba bang, ke tswele pele le ba bang. Ho ba batho ba na le kelello ya hore motho a re tjhelete e e karateng, a tseba hantle hore ha eyo tjhelete. Mme ho monate ha o tsamaya le motjhini wa hao wa ho patala hore ha re ha ana ka tjhelete ka letsoho, o tsebe hore o tshwere ya hao ka motjhini.

Dipale le mmino di fapafapana ho ya ka mafatshe, ke hobane maleme a rona ha tshwane. Mme le dipale tsa rona ha mmoho le mmino di ka se tshwane. Dipale ho na le dipale tse etswang ke batho, ho na le dipale tse kenyang diphoofolo, ho na le dipale tse kopakopanyang batho le di phoofolo. Mme e ka sitana le mmino, mmino o na le wa maleme a mang e re sa wa utlwing, ho na le wa maleme a mang e re wa utlwang. Empa le ha re sa tlo utlwa hantle, empa wa utlwa hore phapang e teng, maleme ao ha ayo naheng ya rona ya Afrika Borwa a naheng tse ding.

Ditshwantsho tse entsweng mona lapeng, di ka iswa mose ho mawatle ka marangrang. Ho nkuwe dinepe tsa di tshwantsho kaofela tse teng mona naheng ya rona tse ntle, di kenywe ho marangrang. Batho ba mafatshe a mang, ba kena le bona ho marangrang a rona. Dinepe tsa rona di ka tsejwa ka tsela e jwalo, e nngwe hape ke ho kena tlhodisano, maAfrika a ithute ho kena tlhodisano tsa ka ntle. Mme le ha di sa tlo fumana letho, ho tsejwa hore ho na le dinepe tse ntle ho bontsha mafatshe a manneho ya rona, ke ntho e kgolo haholo.